Tjhehe, ha ke soka ke ja meroho e tswang serapeng sa ka ho ba ke na serapa moo eleng hore, nka kgona ho jala meroho ya ka. Kea lakatsa e hlile hore ka tsatsi leng nka kgona ho ba le serapa se leng sa ka, ke kgone ho itjalla ka hara jarete ya ka meroho ya ka ho ba mabenkeleng manene dintho di ya tura.

Ke ya e utlwa taba ena e bolelwang mona, ke ya makala. Atjhe ke na le maikutlo a fapa fapaneng, ne ke sa tsebe hore ho na le molao ono wa Animal Improvement Act, ho ba atjhe ha ke bone hore diphoofolo tse hlaha tsa thoteng hore di ka kopana jwang, di ka dula jwang polasing le diphoofolo tse leng hore, re di tlwaetse di kgona ho dula le batho. Ehlile molao onana atjhe ke qala le ho utlwa ka ona ebile atjhe ha ke utlwisise, ha ke utlwisisi hohang hore diphoofolo tsa thoteng tse hlaha di ka kopana jwang le diphoofolo tse re tlwaetseng ho phela le tsona dipolasing.

Ebe ntate jwalo ka ha e le hore o na le tsebo e batsi ka tsa temo, ke re ke botse wena hore ebe re ka etsa jwang ha e le mona, re na le dikolobe tse leng hore re batla ho nehela ka tsona. Jwale bothata ba rona ke hore, re batla ho nehela ka dikolobe tsa rona mo eleng hore ha o hlokahale poho artificial insemination. Ke hlile ke hloka dikeletso tsa hore, re ka etsa jwang hore ha re nehelana ka dikolobe tsena tsa rona, moo eleng hore ha re na yona artificial insemination, re etse jwang, ho bohlokwa ha kae hore ho be ho na le artificial insemination ena? Ntate ke kopa keletso ya hao jwalo ka motho, e leng hore.

Bontate, diphoofolo ha di hlajuwe, di fuwe dijo tse tlamehileng hore di fuwe tsona, di iswe mo di tlamehileng di iswe teng hore di kgone ho phela hantle di phetse, di sa kule, di sa kenwe ke malwetse, di sa re kudise le rona jwalo ka ha re le batho ba e leng hore ra di ja, la re yo di rekisa re di isa mabenkeleng kwana toropong e be le hore di phetse hantle. Re tlamehile re be le tsela, re tsebe ditsela tsa hore re di sireletsa jwang, re di hlaba eng, re di fepa eng hore di dule di phetse hantle, di se ke tsa kula re tlo kgona ho una molemo ho di rekiseng le ho beng le tsona.

Hei dinako dia fetoha, dinako dia fetoha ke nahana bo rapolasi le bona, ba tla ka ditsela tsa ho boloka tjhelete, le hore ha ba na tjhelete e lekaneng ya ho patala batho. Le hore batho nako tse ding ha ba kgone ho sebetsa kapa kotulang enana ha ba kgone ho ntsha kotulo ka nako, ka nako e tlameileng hore kotulo e tsamaye e ye toropong. Jwale ba bona ho le molemo hore ba mpe ba sebedise metjhini hore e phakise ho tlo kgona ho tholahale kotulo e lekaneng ka nako ke ka hoo e leng hore ha ho sa sebediswa batho ho sebediswa metjhini, wa ukwisisa ke nahana ba bona, o ka motjhini o tshepahala ho feta motho, ebile motjhini o wa phakisa ho feta motho, ke ka mokgo ke bonang ka teng.

Ho lema ho bohlokwa ho betere, ho ba ho lemeng monana ke hona moo eleng hore re tla dula re na le dijo, re tla dula re na le seo re se jang, ebile re tla kgona ho iketsetsa tjhelete. Batho ba hesong ha re tlohelleng ho tlatsa jarete, re kwale mobu ka hara jarete, re mpe re iketsetseng meroho, re kgone ho iketsetsa dijo, re kgone ho rekisa kwana mmarakeng. Ka ha jwalo, re tla re tla kgona ho phela, re phele ka ho ka ho lema ho ba ha o na le sejo sa hao, o ka se o ka se robale o sa ja, o tla robala o na le tjhelete.

Ae, ha o bohlokwa hore re tlisetswe, ditholwana tse tswang mose kwana e le hore re na le di tholwana mona re ka itemelang tsona. Ho ba jwale ha ka tlameha ho re hotliswe ditholwana ho tswa kwa mose ke tjhelete e ngwe hape e sebediswang hore, di latuwe mo di leng teng e le hore di ka jalwa hona mo, tsa lengwa hona ka monana ra itemela tsona, ra iketsetsa tjhelete ya rona, ra boloka tjhelete. Ha o hlokahale hohang hore ho ka uwa mose ho mawatle hore ho latuwe ditholwana.

Ka nnete batho ba heso motho le motho o phediswa ke tumelo ya hae. Ha hona letho le lebe ho jeng nama ya phoofolo, ho hlajweng ho phoofolo ha fela e hlajuwe hantle, e phetse hantle, ya hlajwa hantle, ya etsuwa ka tsela tsena kaofela tse hantle hore e fihle ho rona e le hantle ha hona letho. Tumelo ya motho ke yona e mo etsang hore a re ha je nama kapa ha je phoofolo, ebe ntho eno o dumetseng ho yona ha e dutse kelellong ya hao, ke yona e tla o nahanisa ntho tse ngata, qetellong e tlao kudisa ha o ka e ja ntho eno, hobane ntho e ngwe le ngwe e qala kelellong ya motho. Ke kelello fela.

Tsamaiso ya polasi ke leruo, le tsamaisanang le ho fepa batho. Ke dijo, ke nama, ke ditholwana, ke meroho mono. Rapolasi wa lema o lemela hore a fe mabenkele, dijo tse leng hore di hloka ke batho. Yah wa supply-a rapolasi.

Ho nehela phoofolo e senang poho castration, ke mokgwa o kenyeletsang ho tlosa kapa ho thibela mosebetsi wa maro a botona ho phoofolo e tona. Mokgwa ona o etswa ka ho tlosa maro, ka ho toba kapa ho thibela phetiso ya madi ho maro a botona ho emisa tlhahiso ya sperm le hormone ya testosterone.

Phaphang ke ena he abuti pakeng tsa kgoho ya toropong le kgoho ya mahaeng, phepo le tlhokomelo ya dikgoho tsa mahaeng le tsa toropong ha e tshwane ho ba, dikgoho tsa mahaeng di tlwaetse ho ja dijo tse fapaneng tsa tlhaho, tse kang mefuta e sa tshwaneng ya dimela, dikokonyana le tse ding tse fumanehang tikolohong ya tsona. Dijo tsena di ntlafatsa monate wa nama le boleng ba yona, ebe dikgoho tsa toropong tsona haholo tse tswang dikgwebong tsa temo ya indasteri, di fuwa dijo tse entsweng ka ho kgetheha bakeng sa ho etsa hore di hole ka potlako. Hangata dijo tsena di entse ka mafura le protein ho feta dimela le dintho tse nkwang ka tlhaho, seena se ama tatso ya nama, ke yona phapang he eo.